Ubuchwepheshe bungasiza ngokuthi buhlole uhlobo lomuhlabathi, isitshalo esisuke sitshalwe kuwo. Ngokwazi uhlobo lomhlabathi isitshalo, esitshalwe kuwo, kulula nokwazi nesifo esingenzeka esitshalweni uma sitshalwe ohlobeni oluthize lomhlabathi ngoba siney'nhlobo ey'ningi ezahlukahlukene zomhlabathi, nanokuthi iziphi iyilwane eyijwayele uvuka ohlobeni oluthize lomhlabathi ezingagcina sezilimaza izitshalo.

Ukuvunwa kwamanzi emvula ukuthi izulu malina amanzi angene endaweni ethizeni lapho amanzi engahlala khona ephinde esetshenziswe, hhayi amanzi ukuthi achithekele phansi uma imvula ina. Abalimi bengavuna amanzi emvula ngokuthi bathenge amathangwe noma bakhe amathangwe lapho amanzi uma izulu lina angaconsela khona. Uma eseconsele lawo manzi ahlale lapho bese bewasebenzisa-ke ukuqhela lapho abalime khona.

Izinselelo zezimali abalimi ababhekana nazo ukuthi babuye bengakhoni ukuthi bafake amapayipi okuchelela amanzi emasimini ngoba kuyabiza ukwenza leyo nto leyo, ukuthi ufake amapayipi azokhona ukuthi achele amanzi emasimini. Okunye-ke futhi nokuthi i-marketing yabo isuke ingakabi kahle ngoba basuke besaqala ukulima, abasuke bengakabi nawo namakhastoma amaningi kwesinye isikhathi ukudlala kwabo kungagcine kuze konakala.

Ngifisa ukuthi abantu bathengiselwe amapulazi nemihlaba yokukhone ukuthi belime indawo ibe nkulu, kube namathuba, bavulelwe neyimakethe lapho bengadayisa khona imikhiqizo yabo. Ulime lonko uhlobo lesitshalo ofisa ukululima, kube nendawo yasemakethe lapho ozothengisela khona imikhiqizo yakho.

I-hydroponics ingcono kakhulu ngoba ayidingi umhlaba. Imihlaba sibuye singayitholi kalula lapha e-South Africa, kanti i-hydroponics isiza kakhulu ngoba awudingi umhlabathi, nanokuthi endaweni yasemadolobheni abanayo umhlaba, indawo eziningi kwakhiwe kuyona. Kungcono-ke ukuthi kube ne-hydroponics khona ngoba vele imihlaba emikhulu abanayo njengase yindaweni zasemakhaya.

Ukuziphilisa ngokulima kungcono intenhle kakhulu and engcono ngoba ayikho imali ozoyikhipha uyothenga izitshalo zokuthi udle, uyosebenzisa zona lezo osuke uzilimile, kanti-ke engeke ngifise ukuthi ngingayilima ubhontshisi. Ubhontshisi uyabiza kakhulu isikhathi samanje neklabishi. Uma kungathiwa indawo yokulima, ngingalima lezo zinto kakhulu namazambane, cause asenenani eliphezulu kakhulu emakethe kulesi sikhathi samanje.

Lingabhalansa ngokuthi kusetshenziswe zona iy'nkomo lezo ukwenza inyama engaphekwa ithengiselwe abantu, ithengwe khona la epulazini, ingayi ukuyothengwa kwezinye izindawo.

Ukusebenzisa i-superwash kuvula namathuba amaningi emisebenzi ngoba iyakhona ukuthi iwasheke nongomshini, so abantu abasebenza ngokuwashwa iyimpahla ngemishini bayazuza nakhona lapho.

Isikhathi esikahle sokutshala amagrebhisi isikhathi sasebusika ngey'khathi zako Julayi nabo-Agasti, isona sikhathi esi-right sokuthi ungatshala amagrebhisi.

Abalimi badingeka bazi i-agricultural management, bazi nebhizinisi management. Uma ukufundele nje ukuba usomabhizinisi noma uzazi ezolimu, kulula ukuthi ungaphumelela ebhizinisini lakho lokulima. Uma uneyifundo ze-agriculture kulula kakhulu ukuthi uphumelelele emsebenzini wakho wokuba usomabhizinisi wezolimu, ngoba usuke ukufunde yonke into ephathelene nezolimo. Uyazi ukuthi isiphi isikhathi sokulima esi-right, sokulima ulimu othize, nanokuthi imfuyo iphathwa kanjani, uma igula yenziwa njani, ikuphi okungakusiza ukuthi imfuyo ihlezi iphephile iphilile. Nemikhuhlane-ke imfuyo ebanazo uma wukuthi wenze i-agriculture esikoleni.

Ngicabanga ukuthi intsha ingasizwa ngokuthi kube khona ithekhinoloji yandise kakhulu kwezolimo cause intsha yamanje isithanda kakhulu ithekhinoloji, ayisafuni ukusebenza ngezandla. Hlampe uma kunganda imishini esetshenziswayo kwezolimo intsha ingaheheka-ke nayo ukuthi ilime.

Esikhathini samanje, indwangu enoboya ethandwa kakhulu and nenqephu ibonakala iyinto ehamba phambili kakhulu esikhathini samanje, abantu abaningi bayathanda ukuswenka ngey'nhlobo ezahlukahlukene . So ukukhiqizwa kwezindwangu kuzoba kuzodingeka kakhulu eskhathini esizayo.

Emphakathi wakithi uyabona lolu hlelo lokuthi umuzi nomuzi ube nengadi phecelezi, one home one garden, izosiza kakhulu njengoba amanani okudla enyuke kakhulu ey'tolo njengamanje futhi naveji inyukile. So ukuba nengadi umuzi nomuzi, kosiza kakhulu ngoba phela asisuzuba bikho isidingo sokuthi uhambe uye eyitolo uyothenga ukudla. Uyosebenzisa yona le ingadi yakho onayo egcekeni ukuthi uthole kukho ukudla. Futhi kuyoba ukudla okunempilo, ukudla okungamaveji lokhu okutshalwayo, ukudla okunempilo kakhulu. Ngiyabonga.

Kubaluleke kakhulu ukuthi abalimi basebenzisane uma sebethengisa ngoba phela akekho umuntu oyofuna ukuyothenga emananini aphezulu ayeke umuntu onamanani aphansi. So abalimi uma behlela inani womkhiqizo abayithengisayo komele behlanganyele ndawonye ukuze wonke umuntu ezobhenefitha. Wonke umuntu ezokhona ukuthi athengelwe, umnotho ukhule ngoba uma kuzoloku kuthengelwa umuntu oyedwa, lo obiza amanani aphansi, lo munye obiza amanani aphezulu ngeke aze athengelwe so abalimi kumele basebenzisane.

Kungaba indlela yokubonisa uthando phela ngoba umphakathi angeke usakhipha iy'mali uhambe uyothenga eyitolo, uyosebenzisa yona le ngadi lokho nanokuthi phela ukudla okutshalillwe ukudla okunempilo kakhulu. Uthando nje olukhulu kabi ongabe ubabonisa lona ngokubakhela ingadi yomphakathi.

Ukuhlukanisa imigqa ngolayini uma utshala kusiza ukuthi iy'tshalo zakho zingahlangani nanokuthi-ke uma uvule kahle ulayini, isitshalo sikhona ukuthi sikhule kahle, kukancane futhi nokuthi sithole iy'nambuzane ezingayona uma sitshalwe kahle. And futhi uma utshale kahle wavula imigqa, kuyasiza lokho ngoba asikhoni ukuthi sihlangane nesinye isitshalo sekuminyana kungasakhuli kahle iy'tshalo zakho. Ay'khuli kahle iy'tshalo uma suke yiminyene.